Ho ba ke na le dikoloto tse ngata ngata ebile ke mathateng. Ke nahana hore ke etse, maqiti a hore ke buisane le batho bao ke ba kolotang, ho bona hore na ke tla ba patala jwang hanyane hanyane ka bonngwe ka bonngwe ho fihlela ke ba qeta. Mme ha ke etsa ditokisetso tsena ho bolela hore ke tla kgona hore ke qete dikoloto tsa ka ntle le ho sitelwa ba bang, mme hona ho tla nthusa hore ke tswe dikolotong ka nako.

Ho ya ka tsebo ya ka, ha o na le overdraft facility banka le ha o sa e sebedise e o charge-a ditjeo, hobane e teng account-ong ya hao tjhelete eno, mme e hloka hore o e sebedise.

Ha o reka lehae la hao la pele kapa yona ntlo, o tshwanela hore o be le ntho tse latelang. Lekeno la kgwedi le kgwedi le mosebetsi o tsitsitseng, hona ho bolela hore o tlo patala tjhelete e itseng kgwedi le kgwedi re e bitsang bond. Hona ho ka nka dilemo tse hlano ho ya ho tse leshome ho ya ka hore na o nkile tjhelete e kae le mofuta oo wa ntlo o batlang ke wa bokae, mme ho etsa hore tsena tsohle di etsahale, o hloka hore o se ka ba le dikoloto tse ding ka thoko, o ska ba blacklisted le hore o be le record ya mekitlane e ntle.

Dumela motsamaisi wa banks, mona o bua le Lebohang. Ke na le tletlebo ka taba tsa di-ATM. Motseng mona mo re dulang teng re hole haholo le toropo, mme ha re tshwanela ho ntsha tjhelete e ba bothata. Ke ne ke nahana hore ho ka tswela molemo banka ya hao le rona setjhaba sa motseng monana ha le ka tlisa ATM tsena tse nyenyana tse bitswang di-min ATM. Hona ho tlo thusa hore batho ba se tsamaye nako e telele kapa ba se sokole ha ba hloka ho ntsha tjhelete, mme se na le lona se tlo le thusa ka hore batho ba sebedisang banka ya lona ba tla eketseha ka ha tla be le tlisa ditshebeletso ho bona, mme hape sena se bolela hore le tjhelete eo le e etsang ka kgwedi bankeng e tlo nyoloha ka ha tla be le na le basebedisi ba yona ba bangata.

Jwale ka ha o na le account e ntjha ya banka, nka phone ya hao oe hokele internet kapa Wi-Fi-eng, mme ha o qeta o kene moo o download-ang di-App-e teng o download-e App ya banka ya hao. Ha o qeta o bule App eno ya banka ya hao, o kenye ditokomane tsa hao kaofela, ha o qeta ho kenya ditokomane tsa hao kaofela, dintlha tsa hao le ditokomane tsa hao kaofela. E hokele le account ya hao, haebe e hloka hore e hokele le account ya hao, e ya bankeng eo butseng account-o ho yona ba kgone ho o thusa.

Mofuta ona wa ho amohela tjhelete kapa ho sebedisa tjhelete, o sa hloke ho ya bankeng kapa ATM-eng ke o latelang, o kgona ho ya lebenkeleng lefe kapa lefe leo rekang ho lona ka karete ya hao ya banka, mme o reke tsohle tseo o di hlokang, ha o qeta ha o fihla o lo patala till-ing o kgona ho patala ka karete ya hao o sa sebedise tjhelete, ba tla nka karete ya hao ba e kenye motjhining wa bona, mme wena o kenye nomoro ya hao ya sephiring. O kgona hape le ho ntsha tjhelete hana mono moo o patalang teng e re bitsang cash back, hona ho thusa hore ho fokotse nako o e nkang hao lo ntsha tjhelete le nako yeo e sebedisang ha o eme ATM-eng le tjhelete o e sebedisang ho ntsha tjhelete ATM-eng ya fokotseha.

Ke nahana seo se etsang hore, kopo ya rona ya karete ya mokitlane e se amohelwe ke mabaka ana a latelang. La pele, ke ho ba le rekoto e mpe ya mokitlane. Ho ba le dikoloto tse ngata, ho sa be le tjhelete e lekaneng e kenang account-ong kgwedi le kgwedi, hape le ho sa be le mosebetsi o tsitsitseng.